Morogo wa thepe le wa e na le dikotla tse dintsi, mo mmeleng ya rona. Go ka nna molemo thata go e leka go efoga malwetse.

Go motlhofo thata go jala maungo a jaaka apole le dipanana. Ka gore fa o a jetse mo tshingwaneng ya gago o fokotsa go ka dirisa tšhelete thata go ka reka ko marekelong. O ya go nna o tsaya fela mo lapeng, o ja le ba lapa la gago le baagisane.

Tamati e jalwa ka peu fa e setse e budule e siametse go ka rojwa, o e bona ka mmala o moshibidu mo leungong la yona, e be e le fa o ka e kgetlha.

Rooibos e jalwa ka peo go tsenngwa peo mo mmung, e nna e nosiwa go fitlha e gola. Fa e setse e godile e siametse go ka fuduwa, nako ya yone e e siameng ya go ka kotulwa ke ya selemo kgotsa ka tshimologo ya letlhabula. Fa e sena go kotulwa ya tsewa, e isiwa ko e tla tlhotlhiwang teng, gore go be go diriwa matlhare a tee a e reng ko bofelong re be re kgona go ka nwa.

Rooibos e botlhokwa thata mo mebeleng ya rona. Ka gore e thusa mo boitekanelong jwa pelo o e thusa le mo boitekanelong jwa marapo, ka gore e na le dikotla tse di jaaka culcium.

Tse di jaaka go tlhokagala ga pula fa o setse o lemile rooibos. Ke tse balemirui ba kopanang le tsone, mme di ka fedisiwa ka gore go nne le metsi a lekaneng go ka nosetsa.

Dikgwetlho tsa go tshwana le dikoko nnyane, tse di jaaka dirurubele, le diboko tse di jang maungo, ke tsone dikgwetlho tse balemirui ba lebaganeng le tsona.

Maungo o kgona go silwa, go omelediwa le go gamolwa matute, gore a tle a thuse go dira dijeme le di-juice.

Maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, ke dinamune, diperekisi, di-naartjie, disuru le moretlwa ka gore di jalega bonolo.

Dikhabetšhe, spinach-e, dieiye, ke mangwe a merogo e lengwang thata mo lefatsheng lotlhe. Ka gore go motlhofo go fitlhela peo kgotsa dipolankise tsa tsone.

Dithoro le mabele di na le seabe se se tona thata mo temothuong ya segompieno. Gonne di jalwa ka bontsi di kgona go dira gore batho ba nne le mmereko. Di fokotse botlhoka tiro ebile di mosola thata ka gore di na le dikotla tse dintsi thata.

Wine farming ke fa go lengwa moretlwa, ke o ne e bidiwang wine farming.

Go tlhoka lefatshe fo o yang go dira di poloto teng. Dithuluso jaaka di garawe le foroko, tse o tla di dirisang go lemolola mmu ka tsone, dipeo ga mmogo le metsi.

Go lemiwa ga rooibos go thusa mefuta e e farologaneng ya ditshedi, ka gore di kgona go ipona bo nno mo ditlhatsaneng tsa rooibos. E be e boa gape e thusa tikologo ka gore, go dirisiwa menontsha ya tlhago, eseng ya maitirelo e enang le tšhefu jaanong mmu .

Ke korong, mabele, mmidi di botlhokwa thata, ka gore di fa mmele maatla ebile le go kgorisa di a kgorisa. Di na le menontsha e mentsi thata.

O tshwanetse go itse gore e tlhoka metsi sentle. Ebile ga wa tshwanela go ka e jala mo lefelong le le lengwe, jara le jara. O tshwanetse go tla o changer, o jala se sengwe fo o neng o e jetse teng.

E na le didiriswa tsa go tiisa masole a mmele. Didiriswa jaaka melemo, dipilisi e na le didiriswa tsa go phepafatsa letlalo, mme gape e na le didiriswa jaaka tee .

Rooibos e dirisiwa jaaka tee gongwe, kgotsa jaaka poere go tshela mo dijong. Maatlafatsa sesole sa mmele, le go fa mmele dikotla tsotlhe tse o di tlhokang. E dirisiwa gape le go alafa malwetsi a a farologaneng, mo ditlolong tsa go intlafatsa, e dirisiwa jaaka sesepa le jaaka seitshaso.

Merogo e kgona go ka kgabetlhelelwa, e be e omisiwa. Mo gongwe e ya kgabetlhelelwa e be e tsenngwa mo di paketeng, ya tsenngwa mo mo setsidifatsing. Gore e omelele e be e etsa sebaka se se telele e sa senyege. Mme gongwe e ke kgona go dirisiwa jaaka tse di fang mmele maatla di-juice.

Sepinatšhe, ditapole, mmidi le dinawa gonne mosupologo ra be re tlhoka maatla, re tswa mo weekend-eng.

Kgolo ya thekenoloji e thusa thata mo temothuong. Ka gore o fitlhelela dilo tsotlhe tse o di tlhokang tsa temothuo bonolo. Ebile o kgona go ka bapatsa le kgwebo ya maungo ya gago ka thekenoloji bonolo.

E kana thata e feleletsa e dira gore maungo ka bontsi jaaka bo dinamune, di senyege di bole. Mme fa o jetse maungo kwa mafelong a farologaneng, a e leng gore go bolelo thata ko go o ne, go feleletsa go nna le komelelo e amang tlhagiso ya maungo.